Ewe, ndingamnceda kuba kukho imfuneko yokuba azalise afumane uncedo kwaye akhuseleke. Ndingathetha naye ngezondeleyo ndimqinisekise ukuba ulungile ndimxelele eze nomntu omdala okanye amapolisa aze afune uncedo olufanelekileyo. Ukwenza oku kubonisa ukuba ububele, uxanduva nenkxaso ebantwini abasengxakini.

Bachaphazeleka ngokuba kubekho izitrayikhi bangakwazi ukuphangela kunyanzeleke bathathe okanye basebenzise itekisi.

Ndingathetha kakuhle ndimxelele ukuba ukutshaya ebhasini akuvumelekanga kuba kumosha impilo abanye ngakumbi abantu abafana nam abanengxaki zezifuba. Umoya nomsi ungonakalisa impilo yabanye abakhweli kwaye wophula nomthetho wezothutho, ndicele ayeke ukuze wonke mntu akhuseleke.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ukuze abakhweli bafike ngexesha emsebenzini, esikolweni okanye kwiindawo zabo kuphephe ukudideka kunye nokuqinisekisa ukuthembeka nokuqhuba kakuhle kohambo.

Ukuhambisa ipremu xa usebenzisa itekisi kunceda umntwana ahlale ekhuselekile kwaye kugwetywe ukwenzakala xa usiva okanye kungaphakanyiswa kube lula umondla naphi na ngaphandle kokuphazamiseka.

Bhuti, ndicela uqhube ngesantya esikhuselekileyo. Ndiyaxhalaba kuba le ndlela oyihambayo iyandothusa kwaye ibeka ubomi bethu engcuphekweni, ndiyacela masambe ngokhuseleko. Ndingatsho.

Umntu angazikhusela kwiingozi ngexesha leeholide ngokuba aqhube ngesantya esifanelekileyo, angacofi ifowuni okanye asokole ngoku xa eqhuba, ahloniphe imithetho yendlela. Aqinisekise ukuba imoto ikwimeko entle kwaye aphumle phambi kokuba aqhube ixesha elide.

Ndingathi kuye, khwela iteksi kwiindawo yendawo yokumisa iteksi okanye apho ziqhele ukudlula khona, buza abanye ukuba yeyiphi iteksi eya edolophini uze uxelele umqhubi okanye umkhweli ukuba uya edolophini.

Abakhweli banokunyanzelwa ukuba bachithe imali engayeyo yocwangcisa kwizinto ezifana nokutya, indawo yokuhlala kunye nokuthenga itikiti elitsha.

Abakhweli bezithuthi baphepha itrafikhi exineneyo ngose bavuke kusasa phambi kwexesha umntu afike ngexesha emsebenzini. Uphunyuka olo hlobo kwitrafikhi.

Ukuhamba komntu ngeenyawo enxilile kunoba semngciphekweni weengozi wokungaboni moto esondelayo.

tekisi endaweni yesikhululo seteksi iyombeka edolophini kodwa ayazi ukuba phakathi evekini abantu bayanqaba edolophini, kwaye ke kwiindawo yesikhululo seeteksi uzawukhe ahlale ixesha elide.

Ewe, ndiyakungqina oku kuba oonoteksi basoloko benomsindo osempumlweni ngoba ngenye imini ndathi ndidlala okanye ndiqhula nonoteksi ndisithi andinamali yeteksi yokubhatala iteksi wathi unoteksi enomsindo efuna ukundibetha ukuba andiyibhatali le mali uyokuthatha andibeka kulaa ndawo ebendithatha kuyo. Ndabona apho ukuba oonoteksi awunoncokola into nabo edibene nokuqhuba ngoba asoloko bona benemisindo ongayaziyo ukuthi isuka kuphi.

Ndicinga ukuba iluncedo ngoba imoto okanye itekisi le inithathayo iyaphinda ibuye izonilanda kwaye imali ayifani kwaye nifika ngexesha emisebenzini ngoba nivuka kwakusasa, niqokolelwe nonke, nihambe niyobekwa kuloo ndawo nisebenza kuyo niphinde nizolandwa.